Batjha ba tlameha hore ba bontshwe ebile ba thapollwe ba santsane ba le banyane sekolong hore ba kgone ho bapala ebile ba be le dipapadi tse hlomphehileng ka jwalo ka hore ba fumane moo ba ka kgonang ho ntshetsa dipapadi tsa bona pele. Tshehetso e be teng, e be le thuto e tlaba teng ya bona ya dipapadi ho bona. Ba kgone ho ba hantle ka bophelo bo botle.

Matsatsing a kajeno ha ho sana hore re tlo emela o tlo ba titjhere kapa o tlo ba doctor kapo kapa ho tlo ba leponesa. Ho ntsona le mesebetsi e teng e re ka kgona hore re iketsetse ona re le re le batho ba nang le tseo tse fapaneng menyetla e mengata, re ka se batle ho etsa ntho e le ngwe re le kaofela. Ka hoo, tsena ke tse ding tsa mesebetsi e rekang etsang jwalo ka e-Sports.

Ke tla tlameha ke ho kenya kopo dikantorong tsa dipapadi hore le fumane tefello kapo thuso ya ho nyolla mokotla wa lona wa dipapadi le teng ho so kopa lona e tla ananelwa a hang hang kapa ho dumelwa. Sena se tla tsamaya le melao hore na re ka le ka thuswa kapa jwang.

Ke nahana hore di-game tse di-game tsena di ka bontsha hore bana maphelo a bona hore ba ka tswa kotsi kapo kapo ho lematseha ke ntho e teng haholoholo di tlisa thabo le ho ba bontsha tsohle tsa bophelo. Hore ho etsahalang ha ke nahane ka ba thuto empa.

Re le naha mehope ra kgona ho e tshwara. Ke nahana hore re ka thusa ka ho tlisa dipapadi tsena. Hobaneng hore re kgone ho nyolla metso sefate se se ka feela makalo.

Papadi e ke e bapalang ena ya di tjhese ne ke dula ke sa kgone ho hlola papadi le motho eo a ne a dula ke bapala le empa ke le ka ho kopanya hore ke tla mo hlola jwang. Ka hoo, ke la iphumana se ke le e mong wa batho ba na le katleho e ntle haholo le di, le moo ho bapalwang kaofela. Tsebo yaka ke ha se eketsehile. Sena se la thabisa haholo.

Di dipapading ha ke nahane hore ntho e e tlameha e shebane le motho a le mong ha e le hantle e mong le mong o tlameha a tsebe hore o tlameha ho amohela tlholo hore nang jwang kapa ho etsahetseng. Tlholo ke tlholo. Ha o hlotse o hlotswe ka hoo sena se ka imulla tshitiso kapo o lefufa le ka bang teng. Ka hoo, motho le motho o amohela hore o kgonne hore a leke le ha hlotswe.